Ku ri va hoxa swilo leswa ku swa ku swa swi kota ku tracker ti tibayosikiri ta vanhu swikanyakanya sweswi ku na swilo swo wa swi kota ku hoxa ku ri a xilo lexi loko loko loko u famba tindhawini to swona na ti swilo sweswo swa tani.

Ni nge ti jahi ni nga famba kahle ni a ni ri a ni yi tivi ndlela ni nga famba kahle hlayisekile. Ni nga endla ku ri ni nga ni ni ni ni nga ti ni nga ti ni nga ti veki under pressure ku ri hayi ndlela leyi loko no ngwetlisa no ni fanele ni famba ni ti hlayisile ni famba kahle ni ti ni ni rhula ni nga ni ni ni ni nga jahi swilo swa.

Ku ri vanhu va swi kota ku ri va vona ku ri vanhu vo va ku tshama endhawini to to to to ta ta ta ta va swi kota ku va hanya njhani ku dyiwa njhani loko ku ri ka vhiki ku hanyisiwa njhani swilo swo tani.

E rikshaw i kahle i ku ri i na swipfuno ku ri hayi yoho ya khatisa wa swi vona a yi fani na movha a yi a yi a yi na leswi ku thyakisa moya i i i i i kahle ngopfu hi kwalano mara leswo biha ku ri loko i jahile a yi gwetlisi ku fana na movha or bayisikile or xitimela.

Swi na mbuyelo ku ri swi kota ku ri swi swi swi swi swi swi antswisa ikhonomi na ku ri swi i swi swi swi pfuna mintirho ku ku ti ti ti relation ku trade na na na na matiko lawa man'wani na ku ri e mali leyi nghenaka ka ka ka ka ka ka mfumo loyiwani.

Magoza lawa u nga wa teka i ku ri i loko i swi kota ku ri i hlamusela munhu loyi a wa muchayeri ku ri a a ni titwa kahle a ni tshamisekanga kambe i nga swi kota ku ri i nghena endzeni ka foni ya wena i pota ka app ya wehe ku ri a hi munhu loyi a nga chayeli kahle a nga ni khomangi kahle a ni nga a ni nga tshunxekanga.

A swi swi le ka wena loko ku ri kule u ta famba hi xihahampfhuka loko ku ri kusuhi i tirhisa movha or bazi swi swi swi le ka munhu.

Ni nga yi olovisa maka ya koho ku ri ni endla ku ri laha vachayeri va tibazi va va koho va ku hlaya ku ri vanhu va nga va va va nga yimi nkarhi wa ku leha na koho ku ri ku va na na na na na na na lava nga ta va nga ta kota ku ri va tshama hansi loko va karhele tano.

Swi ta humesa munhu ka ku ri a fanele a fika entirhweni or loko a a lava ku fika exikolweni hi nkarhi swi swi swi nga onha ngopfu esikwini.

A ndzi ta ya eGreece no lava ku vona ndhawu leyi ni kahle ngopfu na ku dya na swakudya swa koho swi vonaka swi swi swi swa nandzika loko swi test-a ti-restaurant ta le hala ka e e e e eJoni ni nga ni nga tsakela ku ri ni ni fane ni vona ku ri a tindhawu ta koho ti ti ti ti ku sasekile ku basile.

I munhu a nga swi koti ku ri a hanya na vanhu munhu a nga swi koti ku vulavula loko a vulavula o holova a hi munhu wa kahle a hi muchayeri wa kahle yoloye. Munhu a swi kota ku ri a twisisa vanhu a vulavula kahle na vanhu a hi muchayeri wa kahle wolowo ke.

Ku ri vanhu va nga fambi hi mafambelo ya vo ya kahle a ni ri ku na ku ri ku na nawu ku ri laha ku famba tithekisi ta ta ta ta tano ta ta kusuka kwini na ku ya kwini loko vanhu va nga swi hloniphi swesweleswo hi swoho swi endla ku ri vanhu va va va va va va va va va va va lwa.

mhaka leyi a na a na nkingha na yona mehe ni vona ku ri swa tirha phela ku ri ku va na ku tirha ku tirhisana un'wana na un'wana u fanele a fika entirhweni hi vanhu va va suka hi mpfhuka ngopfu so ku va a tirhisa vanhu va tirhisana.

Na mhaka leyi na yi tiva ni ze ni yi vona and a a a a a a a endli ku ri vanhu va va tsaka va va titwa ku ri va hlayiseriwile lava ti-uber na ti-bolt ku fanele ku va na ku ku ku ku tirhisana na vanhu lava ku ri ku nga vi na leswiya swa ku tshama ku ri kule ku kule ku ku ku na ku na ka lwiwa.

I ku ri munhu a tihlayisa loko swi vula ku ri u fanele u khome pulasitiki ku ri i chela swilo swa wena swa mathyaka i swi chela kwalani i nga swi le hansi swi nga lahli hi mafasitere because swi swi endla thyaka na le na le xikontiri. Vanhu va fanele va va va va tiva ku ri va ti hlayisa va nga endli mathyaka.

I fane i va munhu wa vutivi na ku ri wehe as munhu i ku ri i tsakile a wa wa wa swi kota ku hlamula mivutiso ya vanhu loko va vutisa i tsakile wa u hlamusela wa u hlamuserisa kahle ku ri munhu a swi twisisa leswi u swi hlamuselaka. Na ku ri wa swi kota ku vulavula na vanhu u nga vulavuli ku holova.

Mfumo wu nga pfuna ku ri a nyika tibazari ti ti ti-scholarship ku ri vanhu lava va nga swi koti ku ri va ta va ta hakela dyondzo leri mara va yi tsakela loko ku exikolweni a tirhe kahle ngopfu hayi va va va va nyika vana lava tibazari.

Mehe ni nga vulavula na vanhu van'wana ya ku sungula or loko ni fika e e erank ni vutisa queue marshal ku ri swa koteka ku ri mi ni mi ni tatisela vanhu lava a va na a va na a va na na problem a va na ku ri va ta ku nga khandziyi va swi kota ku ku pfuna na dirayivha wa swi kota ku ku pfuna vanhu van'wana tindhawu tin'wani va swi kota ku ku pfuna va va va va nge vi na na na na na ku ri va a va swi lavi ku ku pfuna.

Loko ni nga jahanga ni nga yimela ni nga xi yimela xitimela xa koho loko ni nga jahanga ni ta va ndzi hlwerile mara loko ku ri na swin'wana ni fanele ni fikela ka swoho ni ta ze ni hlwela laha ni ya koho a swi vuli ku ri ni ta fanele ni endla mhaka ku ri ni ni khandziya loko ku ri tibazi ti kona ni khandziya to tibazi loko ku ri na ti-taxi ni khandziya toho xitimela xi teka nkarhi ku ri xi fika and ku fanele ku ri ni va kun'wanyana ma nga si pfala or va nga nga si nkarhi wu nga si ni ba.

Vanhu lavakulu ku kuma ku ri a ku na munhu a nga ta mi pfuna ku ri a swi koti ku fika etliliniki or xibedhlele a nga swi koti ku ri a tipfuxa a nga swi koti ku ri a ti a ti endlela e mukhapu nampundzu ku ri a swi kota ku ri a fika kwalano a nga swi koti ku famba. Swilo swo tano hi nkarhi wun'wani ku na mpfula a nge swi koti ku famba i ta rhetemuka phela swilo swo tani.

I fane ku ri i va i ku ri ku tirhisana kwa yoho a a a a yi hluphi a swi a swi a swi laveki ku ri i kuma ku ri i fanele i fika kun'wana ku na xitichi xin'we ntsena ku ri i kuma tithikithi ta wehe wa swi kota ku endla swilo hinkwaswo ka foni loko u ri munhu wa ku rhandza foni loko u ri munhu lonkulu na koho wa swa koteka ku ri xin'wana na xin'wana wa swi kota ku ri ti endlela ku ri u fane u fika Park Station ntsena ku ri u endla swilo leswi swi lavaka ku xava thikithi loko u lava ku ku chucha mhaka ku ri a a nga tsakanga u fanele u fika exitichini wa swi kota ku ri u endla swilo inthanete.

U nga famba hi inana hi xuka famba hi xuka a ni ri ka titimela tindhawini tin'wani ti ti ti ti ti ti busy tin'wani ti famba laha ku ka na ku na ku ku na ku tele ku tala ngopfu na na swilo swo tani u ti tekela thawula kambe yi xuka i i famba na mati nakambe mati na na na swakudya leswi ku ri a loko maybe kun'wana i ndlela ya kona yi lehe ngopfu a teka swilo ku ri u ta swi kota ku ri u ncakunyancakunya hi nga khomiwi hi ndlala endleleni.

Mitsengo ya le ya uber ku ri i va henhla a ni ri i famba i ri mun'we or a mi hlayile maybe munhu wun'we kumbe vanhu vambirhi vanharhu hayi ku ri i tele ku fana na taxi taxi teka vanhu va ri fifteen loko u hlayela mali ya kona hayi i i i ta fikela kwala leyi yi hakelela ku ri a a a wu a wu need ku ri i i rindza nkarhi wa ku leha na swilo swo tani.

A wu xitimela ni ri futhi swilo swa koho swi swi xi famba xi ri xin'we endleni xi na ndlela ya xoho xitimela xi xi xi xi xi xi xi xi xi hlayisekile ku ku ku hundza emovha or bazi timovha na tibazi ti famba na timovha tin'wanyana ti-truck-i leswi switsongo leswi va ti ti-bajaj, ku na ku na swithuthuthu ku na swilo swa ku tala endleleni. Xitimela xo xi ti fambela xi ri wexe a swi a swi makeki ku ri u ta ku u ta twa ku ri a xitimela a a xi chayisile suka a swi chayisana. A ndzi tshame ni twa mara ha swa maybe once or twice a swi talanga.